Kumele uqaphele kakhulu uma ubheka umshwalense wakho, futhi ufundisise kahle ipheshana leli osuke inikezwa nalo lovmshwalense, ngoba yilapho khona uthola khona ukuba ikuphi okudingayo nokuthi uzothola izinto ezikanjani.

Kuyathokozisa uma ukhokha imali kade uyikoleta, noma imali kade iningi kade uyikoleta ebhange. Lokhu kuyathokozisa ngoba usuke ungasenazo isitresi sokukhokha imali eningi nyanga zonke.

Lokhu kuyathokozisa ngoba phela ngeke usadinga ukukhokha imali njalo ebhange, futhi uba nekuthula uma ungasamele ukhokhe imali eningi ebhange.

Lokhu kungakubeka engcupheni yokuba ukhathazeke zinyanga zonke, futhi uzibuze ukuba ungayikhokha kanjani imali le oyikolotayo. Futhi kungaba nezinkinga eziningi empilweni.

Kuyangithokozisa ngempela ukucabanga ukuthi lapho ngizothola imali engakanani, noma kungenzeka kuthi noma ngiveza okokugcina okunganelisayo lapho ngiqaphela khona ukufinyelela ukufinyelela izithembiso, noma imigomo mayelana nezimali.

Lapha, lapho ngicabanga ukuthenga, noma ukuthola indlu, ilapho engathola khona ukuba ngingadinga, noma lokhu kungangilethela imali eningi ephaketheni. Kwesinye isandla, nginokuzisola ukuba noma kungahle kutengatenge lapha kuleli bhizinisi, futhi kungaba nezinkinga eziningi.

Inqubo eyahamba kahle lapho engangifaka khone isimangalo somshwalense, noma ngaleyo ndaba, noma umshwalense waphumelela kahle impela.

Mina umbono wami mayelana nezindawo zokuboleka imali yomuntu siqu ezinganazo izinkokhelo. Kungayenzeka ukuba ubolekise ngemali lapho abantu bengeke bakukhokhe khona, ngoba phela ibhizinisi lakho alinanzalo, futhi ubolekisa abantu, awu-edi imali ethe ukubaxaxa ngaphezulu. Lokho kungawisa ibhizinisi lakho, noma awutholi nzuzo nhlobo.

Uma i-overdraft yenziwa ngendlela oyithandayo, ungakhokha imali ngendlela othanda ngayo, futhi noma ngasiphi isikhathi ofisa ukukhokha ngayo imali le oyikoletayo.

Lokhu kungangenza ukuba ngingazizwi kahle ngoba phela, kule mali le yo-overdraft, bengilindele olikhulu, futhi ngingaphatheka kabi, futhi ngilikwatele ibhange.

Lokhu kungishiye ngixineke okwentala. Imoto isale yapitshika, noma yaba nemithintwano nje engeminingi, kepha mina ngithe ukushayeka kancane. Kepha-ke akusenani. Kepha imoto ingiyishiye ngikwatile, futhi ingiyishiye ngixinekile engentwala.

Ngingazizwa ngingeneme neze ngoba lokhu kuk'noma isimo lesi esingahle sivele sokuthi ufe engozini, noma ukuzwa ukuthi ukufa kwakho kuseduze, lokho kungakushiya uqinekile, futhi ukuthola umasingcwabisane lowo ungitshela ukuba kumele ngilinde isikhathi eside, kungangishiya ngithukile.

Kwakunzima kepha kwaya ngokuya kwabalula, ngoba phela kwakubhaliwe phansi ukuba udinga ukwenzani, noma imiyalelo yayibhaliwe phansi mayelana ne-UIF.

Ukuba lo muntu angimufundisayo mayelana noma eqhelile ukuxwayisa mayelana nokwezemali. Bengingamfonela nge-video call, ukuze ngizombona, futhi ngimuchazele kabanzi ukuze abone engikushoyo, futhi azisholo yena ukuthi uya ngizwa uma ngimubuka ngale .